Sibaningi sibaningi, njengathi nje esikhula sikhuluma isiZulu kuba nzima kuthina ukuthatha isiZulu sisiyise esiLungwini isikhathi esiningi. Abanye bayazwisisa babe nesineke mesikhuluma nabo bayakwazi ukuzwa, nokusibona, nokuthi sizama ukuthini mesisusa esiZulwini sisisa esiLungwini.

Umshado wesintu kuyiwa endaweni evulelekile okuthiwa isesigcawini lapho okuzobe kukhona ney'ntombi la kugidwa khona, kugidwe ingoma kushawi ingoma ney'nsizwa, kugqokiwe, kuvunuliwe, kudliwu ukudla kwesintu. Wonke umuntu ehlobile emuhle. Lapho yena naye kuzoba khona umuntu owumfundisi lapho eyobahlanganisa khona, kube kuhle kube njeyaya.

Into engingayenza ukubonga bese ngidlulisela komuntu ozolidla ongana nkinga nenyama yangaphakathi.

Uzoba nenkinga enkulu. Into engamsiza ukuthi athathe iy'fundo la ezofunda khona ngolimu lwabo. Lokho kuzomsiza ukuthi akwazi ukuxhumana nabo, akwazi ukukhuluma nabo ngoba mengakufundi uzoba nenkinga enkulu.

Inkinga ayikho ngoba sitshengisa ukuthi sihlangene njengabantu abamnyama. Konke kuhle konke kuhamba kahle futhi kusenza ukuthi sifunde ngamanye amasiko singagcini ngamasiko ethu. Sukuthi saze nabanye ukuthi, okay benza kanje bona benza kanje nathi sibafundise ngawethu amasiko.

Hayi! Isiphelelwe yisikhathi, esikhathini samanje akusenziwa kanjalo. Uma ukwenza lokho uyakwazi umuntu ukumubophisa, akusenziwa. Kwakwenziwa ngalezi zikhathi zomandulo, hhayi manje.

Kukhulu kodwa okubaluleke kakhulu ukuhlanganisa umndeni, umndeni ungadabuki kabili. Kumele umuntu uma ezogana emndenini akwazi ukuhlanganisa imndeni kuphilwe kahle impilo enhle kuzwane kube le kujatshulwe.

Ukusifundisa ngey'thakazelo njenga intsha ekhula manje iy'thakazelo asizazi. Wangifundisa ngezithakazelo lokho kwangijabulisa kakhulu.

Kubalulekile ukwazi ulimu lwakini. Kubaluleke kakhulu ngoba thina sinezinto esizenzayo emakhaya. La mekwenziwe khona umcimbi kuyokhulunywa emsamu awukhulumi emsamu ngesiNgisi kodwa ukhuluma emsamu ngesiZulu. Ngobani? IsiZulu ulwimi esiluncela koma bethu sikhula siyiy'ngane sikhula. Yingakho kubalulekile ukwazi imvelaphi yakho, ukwazi ulimi lwakini. Lolu owaluncela kumame kubaluleke kakhulu. Yebo isiNgisi ungasazi sokusiza ey'ndaweni zemisebenzi, ey'koleni nezinye iy'ndawo kepha ekhaya isiZulu nolwimi lwakini ilona elibaluleke ukudlula yonke into.

Kuyoshintsha kakhulu ngoba uyosebenza ukuthi siwathande kakhulu amasiko ethu, nokuthi ubugebengu kuyokwehlika ngaleso sikhathi. Ngobani? Konke kuyobe kubuyele esimeni njenga sekuqaleni.

Yebo, akusafani nakuqala indlela esesenza ngayo amasiko sekune siLungu phakathi akusafani nakuqala.

Lokho akumphathi kahle ngoba thina sikhule ukuthi umuntu ufakwe ebhokisini. Lokhu kokuthi umuntu ugoqwa ngengubo angikwazi. Kodwa okujwayelekile ukwenziwa emakhaya kakhulukazi endaweni zasemafamu. La elokishini akwenziwa kungaba icala elikhulu kabi.

Iy'ngoma manje zoMaskandi sebehlanganisa amapiano. Ngobani? Befuna ukujabulisa intsha ngoba intsha ithanda kakhulu iy'ngoma ezine sigubhu phakathi. Sekuhluke kakhulu akusafani nakuqala la khona kwakuculwa nje, kugidwa nje impela akusanje ngakuqala.